Ke rata ho ja bohobe ka nama, ke nna a atisang ho duba bohobe. Bohobe bo atisa haholo ho ke batho ba bomme.

Ke tla jwetsa Ntate Thabiso hore ke tlo qala ho pheha bosiung bo e leng hore bo tla sa bo sela tsatsi leo a etsang lenyalo ka lona. Mme ke tlo hloka dijo tseo, ke tlo di pheha. Tse kang meroho mokopu, setampo, phofo ho etsa papa le bete .

Ee, ke bona mesuwe e ntse e le hlwahlwa jwalo ka pele. Sena ke se bolela hobane ha bashemane ba tswa kwana mephatong kapa tsona . Ke bona ho ntso ho itlhomphuwa jwalo ka pele. Hona ho bolela hore mesuwe e ntse e tshwere jwalo ka kgale.

Batjha, ha re na tsebo e lekaneng hore re ka e fetisetsa ho ba tlatla ka morao ho rona. Ke bona re leka ho etsa ka hohle hohle hore re tsebe setso sa rona. Sena ke se bolela hobane batjha ba hona jwale ha re na taba le setso haholo jwalo ka batho ba kgale kgale.

Taba ena ha e no ba le tharollo. Mme dibini di hloka ho amohela hore dipina tsena tse ba di binang ke dipina tse tswang dikerekeng. Mme dikerekeng tse tsamayang ke matjhabatjhaba tse qadileng kgale.

Nkgono wa ka o ne a nketsetsa ditshomo. Mme tshomo tseo nka di qollang tseo a ileng a nketsetsa tsona. Ke tshomo ya Tselane le Dimo, Kgudu le Mmutlanyana, Tau Moholo Morena wa diphoofolo, Nketswane.

Tjhe, ha ke so iphe nako ya hore nka netefatsa ditaba tsena tse amanang le meetlo ya Sesotho .

Ke nahana hore ho thuwa jwalo. Hobane seo se sa lokela leseya leo a tlang ho le beleha.

Tjhe, ha se ntho e lokileng hore batswadi ba bone ho social media hore bana ba bona ba nyalana. Ke nahana hore ke hlompho e kgolo hore ba tsebise batswadi pele. Mme ho latelwe molao hore lenyalo la bona le tle le etsahale.

Ke apara diaparo tseo di ratwang ke bo ausi haholo, mme ha ke na tshusumetso moaparong wa ka.

Molemo wa hore o ruwe diphoofolo ke hore o ba na le leruho la hao. Mme nna diphoofolo tse ruhileng lapeng ha ke di tshabe. Ee, ke a di ja. Ee tse tswang shop-ong le tsona ke a di ja le tse tswang hae ke a di ja.

Tjhe, ha ke bone mafahla e le motho a i one ha ke soka, ke phela le mafahla. Ho kenya lefahla le leng ka mokoting a ntse a phela. Ha ho mo kudisi se, ke ile ka bona moo ho entsweng jwalo.

Ee, ho na le motho e ke lebetseng mohlala, ho yena. Motho eo ke ausi wa ka. O bapala karolo e kgolo bophelong ba ka hobane o nrutile hore thuto e bohlokwa haholo. Mme ho tlamehile motho o be na le mangolo a thuto hore o tlo o tswele pele bophelong. Le ha ekaba a sa o sebeletse ka nako eo, empa a tla o sebeletsa ka nako e tlang. Ha o na le thuto, o tshwere sebetsa se seholo sa bophelo ba hao.

Ha ke tsebe haholo ka tsa lenyalo, ha ke na ona maikutlo a ho bua ka ho tiisa le ho aha lenyalo.

Tjhe, dinakong tsa ha jwale, meetlo ha e sa le bohlokwa.

Ha ho pheuwe dijo tsa setso ka mekete hono ho bontsha ho ananela sepheo sa mokete le ho hlompha hore ke mokete.

Ha motlakase o wele, re pheha ka setofo sa mashala. Ho bua nnete, fela setofo sa motlakase ke sona se turang haholo hobane o se sebedisetsa lebaka le le leng fela. Empa ha e le setofo sa mashala o otla nonyana tse pedi ka lejwe le le leng. Hobane o kgona ho etsa dintho tse ngata ka nako e le nngwe, o ya pheha, o ya ifuthumatsang, o kgona ho baka dikuku. Mme sena se etsa hore setofo sa mashala ebe sona se etsang hore o ka boloka haholo tjhelete ya hao.